Movember Awareness campaign e ketekwa kgwedi kaofela ya.

Ee, ke ya nka kgothalletsa batho ba batona ho bolla hobane ho bolla re ithuta tse ngata, ka ho bonna. Re ithuta le ka setso sa rona, re ithuta le ka meetlo ya rona, re ithuta le ka tsela eo batho ba kgale ba ne ba phela ka yona.

Se ka thibela ka hore banna ba eletswe hore ba bue ka mathata ao ba na leng ona. Banna ba kgothetswe. Banna ba kgothaletswe ho be le dibaka tseo e leng hore ho kopana banna ba fumantshwe thuso ya counselling ke di-professional.

Kgotsong le kae? Mona ke founa tjena e le hobane re eme clinic-ing, mme re eme ka bongata, re le setjhaba se hlokang thuso ka tsa maphelo. Mme clinic-i ha ya fitlha. Ke ne ke batla ho tseba lebaka e le eng? Nna le baahi mona hobane ba bang ba baahi ba boemong bo sa thabising ba bophelo. Mme clinic-i ne re e hloka hanghang e le ruri.

Tlhekefetso ya basadi ka bong ho ya ka nna e bakwa ke banna ba nkang menyetla ka hoba ba tseba basadi ha ba na matla ao ka ikemela. Ya bobedi e bakwa ke ho se be teng tlhokeho ya mesebetsi, tlhokeho ya mesebetsi. Ya boraro e bakwa ke, bofuma. Ya boraro e bakwa ke ho febelana ka hare ho manyalo.

Gender based violence e bakwa ke ntlha tse kang tlhokeho ya mesebetsi, mme banna ba e ba le kgatello ya maikutlo. Mme ha ho be le ha ho be le kgotso ka tlung. Ya bobedi ntlha ke ho se tshepahallane ka hare ho manyalo ya boraro ke bofuma.

Ntlha ya pele ba tlameha ba sebedise anti retroviral therapy , ba le two ba le babedi di di-partner-a. Ba le babedi balekane, ba sebedise le condom ka ho tsepama ho sireletsa thibela pelehi. Ba ka sebedisa le pre exposure prophylaxis haebaneng ho ena le e leng hore ha a na yona pakeng tsa balekane bao ba le babedi . Le ho na le family planning service, e leng hore balekane ba ka e ba ka e attend-a. Ba ka ya ba ka ya ho yona ba lo bontshwa, ba lo bontshwa hore ba ka etsa jwang.

Kgotsong mme mona o bua le e mong a ikarabellang ho laboratory e etsang meriana ya sefuba e fepelang dipetlele. Ke ne ke o founela ke o ko letsetsa ke o tsebisa hore moriana o wa wa mokgohlane o bitswang Alcophyllex o se o fedile. Mme re tla ama di di-laboratory tse ding tse haufinyana hore ba re kwalle sekgeo. Ke a leboha.

Kgotsong mona ke ke ke letsa ke le e mong wa bakudi bao ba emetseng tshebeletso ya clinic e tsamayang e tlang ha nngwe ka kgwedi. Mme ha e ya tla tsatsi lena la kajeno hobane e tlamehile e be e tlile. Mme ho thwe meriana e fedile. Mme ke na le bothata hobane ke e mong wa bakudi ba kulang hona jwale, ba hlokang meriana hanghang. Le ba bang ba batho ba teng ba bangata ba kulang mona na mme ba hloka thuso ka pelenyana ya kalafo. Mme le bona ba re ba tletleba, ba kopa thuso ho tswa sepetleleng. Jwale ka ha e sa tla clinic e tsamayang, ne re kopa le utlwe sello sa rona le le sepetlele mme le bone hore le ka etsa sefeng ho ka re thusa.

Ke tle a ba hlalosetsa hore ke a utlwisisa ka kelelliso ya bona ya hore se ke hodile ho ka etsa bana. Mme ke emise, maikutlo a ka hodima taba ena ke hore ke a utlwisisa hobane le nna ha ke lekola dilemo ke a bona hore ha di sa ntumella hore ke ka eketsa kapa hona ho atisa lelapa la ka. Mme ke lebohela ke lebohela maele ao ke a fumanang ho bona e le ka e le ruri.

Bana ba matsatsing ana ha ba se ha ba sa mamela, mme ba se ba e na le tokelo tse ngata hore ba ka ja seo ba se batlang. Ho ya ka molao le tshireletso ya bana maikutlo a ka tabeng ena ya ho ima ha bana ba banyane kajeno, e nkutlwisa bohloko hobane e ba e ba e ba etsa e e e diehisa nako ya hore ba qete dikolong. Le hore ba fihle di-university-ing le hore ba natefelwe ke bophelo. Hobane botswadi bo ba kgahlapetsa ba sa le banyane dilemong ebile ba itjella fela, ba sa laolehe hobane ha ba mamele ba ema ba manganga ka baka la ditokelo tse ngata tseo ba nang le tsona, bana ba kajeno. Mme ba re lokela ho kgutlela meetlong ya rona ya kgale, e leng hore e thibetse dintho tse ngata di se ke sa etsahala le hore bana ba kgelohe ba sa le banyane dilemong.

Dithibela pelehi tse sebediswang mehleng ya kajeno di na le dintle le le dimpe tsa teng. Tsona di ya sebetsa, di na le bo di da netefalletsa hore di thibela pelehi empa di ba le ditlamorao tse mpe mmeleng wa motho. Di baka le hore motho wa mme a ye matsatsing ka tsela e sa tshwanelang. Ho latela ka mokgo mmele, o tlamehang o ye matsatsing ka teng, mme hoo ho ka baka mathata ha nako e ntse e ya mothong wa mme.